Ee bana ba ka nne ba tshwarwa makgwakgwa mo metshamekong, go simolola ka go sotliwa mo mmeleng le mo maikutlong go fitlha ka go itlhokomelosiwa le go tshwarwa ka tsela e e sa siamang jaaka go tlhaolwa kgotsa go gatelelwa thata. Go netefatsa gore go tshwarwa sentle batswadi, bakatisi le mekgatlho ba tshwanetse go baya tshireletso kwa pele go tlhoma di-policy tse di tlhamaletseng le go rotloetsa puisano e e bulegileng, go tlhoma tshireletso kwa setlhoweng, go tlhoma tikologo e e babalesegileng ka go tlhoma di-policy le ditsamaiso tse di tlhamaletseng tsa go bega matshwenyego le go netefatsa gore bagolo botlhe ba ba amegeng mo metshamekong ba na le katiso e maleba.

Metshameko e na le seabe se segolo mo matshelong a bašwa. E ba naya melemo e e fetang fela botsogo jwa mmele, e ba thusa ka go ba naya boitekanelo jwa mmele, go nna le seabe ka metlha mo metshamekong go thusa go tokafatsa botsogo jwa pelo le methapo, go aga maatla a mesifa, go tokafatsa go feto fetoga le maemo le go oketsa nonofo ka kakaretso e fokotsa kotsi ya go nona, bolwetsi jwa sukiri le mathata a mangwe a botsogo ka go rotloetsa mekgwa ya botshelo e go tlhaga ba santse ba le bannye gape e aga ke metshameko e e siameng ya dithaga ya ditlhopha.

Ka nako ya ditiragalo tsa boditšhabatšhaba mo-Aforika Borwa bobegakgang bo ka nna le seabe se se botlhokwa mo go rotloetsang kutlwano ya bosetšhaba ka go rotloetsa dipuisano go bontsha pharologano, le go tsepamisa mogopolo mo mokgweng le maikaelelo a tlhakanetsweng. Seno se akaretsa go rotloetsa dikanelo tse di siameng go tlhagisa diphitlhelelo tsa Aforika Borwa le go rotloetsa go nna le seabe go go agang mo baaging. Bobegakgang gape bo ka dira jaaka borogo magareng ga merafe e e farologaneng go netefatsa gore go mantswe a a farologaneng.

Ke akanya gore go tshwara metshameko ya ngwaga le ngwaga ya baagi mo motseng go ka nna go ga rotloetsa kutlwano ya loago, go rotloetsa boitekanelo jwa mmele le jwa tlhaloganyo le go tlamela ka ditšhono tsa gore talente ya selegae e phatsime, gape e ka nonotsha ditlamo tsa baagi ya neela ka serala sa di tirisano mmogo ya dikokomana le go fokotsa go itlhaola mo setšhabeng. Metshameko ya baagi e ka kopanya batho ba ba tswang mo maemong a a farologaneng ya rotloetsa tirisano mmogo le go tlhaloganyana le go thuba dikgoreletsi tsa loago.

Fa nka tlhopha motshameko o ke tla o bonang o tsenngwa thata mo dikolong kgotsa mo baaging ke akanya gore ya bofelo e tla bo e le tlhopho e molemo thata ka gonne e ka akaretsa batho botlhe ebile e na le ditshenyegelo tse di kwa tlase e batla batho ba go qala ka yone, go tlhoka fela le sebaka se se itseng se se bulegileng se etsang gore e fitlhelwe ka dikolo le baagi ba na leng metlhodi e lekanyeditsweng, ke motshameko o senang se se rayang gore go bonolo go netefatsa gore mongwe le mongwe a ka tsaya karolo.

Tshegetso ya baagi e ka nna le seabe se se fetolang mo matshelong a bana ba ba amegang mo metshamekong, bogolosegolo mo toropong e nnye mo maikutlo a kgolagano le maiteko a a kopanetsweng a ka nna le tshosometso e kgolo se se ka dirwa ka go aga boitshepo le bonalang, fa bana ba bona morafe wa bone o kokwane ka fa morago ga bone go dira gore ba itshepe. Tshegetso e e tswang mo batsading, barutabaneng, bakatising, tota le batho ba sa ba itseng e ka dira gore bana ba ikutlwe ba le metlotlo le go rotloetsa go ikgaratlhela kwa pele.